O tshwanetse go akanyetsa ditefelelo tsa phokotso, morokotso wa ditšhelete, maemo a kabelo ya madi le dikgetho tsa tsa go lefa. Bapisa ka go sekaseka di charge, melemo le maemo a go e amogela.

Dibanka di sekaseka dingwaga, boitsibiso jwa sekolo, le ID le bopaki jwa ngwaga ya borutegi.

Sekoloto le history ya go adima di bontsha botshepegi jwa gago fa di le bosula, go thata go amogelesega gore bank-a e kafa madi. Go di tokafatsa o tshwanetse go duela madi ka bonako, o a fokotsa sekoloto sa gago mme o se adime madi ale mantsi gore o kgone go patela dibanka.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go tlatsa tshedimosetso e e phoso, go se tlhagise ditlhokego tsotlhe tse di tlhokegang, tlhatswa dipelaelo tsa bank-a go tlhomamisa gore kopo e tsamaye sentle. Tlatsa tshedimosetso ka nepo, beya ditokomane tse di tlhokegang mme o arabe dipotso tsa bank-a ka le tsela e e tshwanetseng.

Go buisa le go tlhaloganya ya karata ya sekoloto go botlhokwa gore o itse ditshwanelo le maikaelelo a gago go thibela dikgotlhang le madi a a sa sebedisegang, mme go thusa go dirisa karata ka boikarabelo.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

Bank-a e sekaseka madi, histori ya sekoloto, le bokgoni jwa gago jwa go duela, mokorotlo o abelwa ka bokgoni jwa gago jwa madi.

Overdraft e thusa go dula o na le madi fa o tlhokang ka tshoganyetso. Dikotsi, ena le madi a kwa godimo a di tshenyegelo mme e ka dira gore o tshelele sekoloto.

Dituelo tse di kwa godimo di fokotsa madi a o setseng le o ne, o ka di fokotsa ka go iketleletsa go boloka go latela ditekanyetso le go se adime madi a mantsi.

O ka dirisa karata ya debit go boloka madi go lekaneng mo account-ong. Dirisa emergency fund kgotsa kopa dikopo tsa kalafi ya madi tse di nang le ditshwanelo tse botoka tseno di ka fokotsa ditshenyegelo le go dituelo tse kwa godimo.

Dituelo di akaretsa interest e e kwa godimo, monthly fees, le penalty fees, di lwa ka go se fete madi ao o a adimileng le go latela maemo a akhaonto.

E dira ka go ntsha madi ka karata ya bank mo dinageng tse dingwe, e akaretsa tuelo ya exchange le ya transaction, e bolokega, e bonolo, ebile ga e rwale madi a mantsi.

Forex ke kgwebo ya go rekisa madi a dinaga tse di farologaneng. O tlhoka inthanete le akhaonto ya forex le kapitale ennye go simolola le kitso ya mmaraka.